Imifino engingathanda ukuyitshala yiklabishi, yingoba liyashesha ukumila, futhi linemivuzo emihle empilweni yomuntu. Uma unenkinga yesisu liyakwelapha, futhi likwenze ukuthi amathambo akho aqine.

Inkomo ilala phansi icindezela ukusiza ukuxosha ithole. Imvamisa ithole lizelwe izinyawo zangaphambili kuqala, lilandelwe yikhanda nomzimba. Lesi sigaba sivame ukuhlala kusuka emizuzwini engamateti siye emahoreni ambalwa. Isigaba sesithathu, ngemuva kokuthi ithole lizalwe, inkomo izohambisa i-placenta. Lokhu kuvame ukwenzeka kungakapheli amahora ambalwa kokuzalwa.

Izinselela ezinkulu ezibhekene nabalimi abasafufusa zihlanganisa amalungelo omhlaba angavikelekile, ukufinyelela okungalingisenwe ezincini zokukhiqiza. Ezezimali nolwazi, ukwesekwa okungalinginiselwe kukahulumeni. Ukutshalwa kwezimali, imali yokusebenza, usayizi wepulazi onganele, inqalasizinda enganele noma eyonakele. Ukuphathwa kwabi kwamapulazi, ukuncintisana okuphezulu embonini.

Ngikhumbula kahle ngithola ijezi eliyiwuli elihle, elibalulwe ngesandla livela kugogo ngosuku lwami lokuzalwa lweminyaka engamashumi nambili. Isipho esifanekisela uthando, ukunakekela kwakhe, futhi kwakuyisikhumbuzo esiyigugu sokuba khona kwakhe empilweni yami.

Ukuze unakekele izindwangu zoboya futhi uvimbele ukushwabana nokulimala, hlala njalo ugeza ngamanzi abandayo noma isivivi ngesihlanzi esithambile esiqondene novolo. Gwema ukukhuhla okunzima, ukugoqa noma ukusebenzisa umshini wokomisa, futhi wome uqelelane nokushisa okuqondile noma elangeni.

Ngingathakasela kakhulu ukuthenga amapentshisi, ubhanana, kanye no-avocado, yingoba lawo mafuruthi iwona engiwathandayo kakhulu, futhi iwona engiwasebenzisa nsuku zonke noma ngenzela ukudla iy'ngane ekuseni.

Imifino etshalwa kakhulu ngakithi, iklabishi, ispinashi, ukherothi, kanye namabhece.

Uvolo, i-alpha ne-cashmere, yonke imuncu yemvelo. Inikeza izinzuzo eziyingqayizivele kanye nokubi ekukhiqizeni izindwangu. Uvolo waziwa ngokuqina nokufudumala kwawo. Kuyilapho i-alpha ne-cashmere zigqama ngokuthambile nokufudumala, kodwa zintengentenge kakhulu futhi ziyabiza.

Ukwengenza izinto eziphilayo ngendlela yomquba kanye nomquba omdala, noma ukusebenzisa izithombo zezihlahla noma izitshalo zokumboza ezikhulayo. Kuyindlela engcono kakhulu yokulungisa inhlabathi yokutshala. Ukwengeza umanyolo wamakhemikhali kuzogcwalisa imisoco ethile kuphela futhi kungenze lutho ekugcineni inhlabathi enhle enyakazayo.

Ulwazi engingalufundisa isizukulwane, ukubaluleka kokunakekela izilwane ngothando noma izitshalo ngothando, nokubaluleka kokukhomunikheytha namanye ama-pharmacy.

Abalimi abasafufusa endaweni yangakithi, batshala kakhulu iklabishi, isipinashi, kanye kanye nemifino nokherothi.

Izingane ezikhula zihlala emapulazini zibhekana nobunzima bokuthi zihlala zizodwa ziseplazini, futhi ziqhelile kunedolobha, ngoba amapulazi amaningi aqhelelene neminye imizi. Ubunzima obungabhekana nabo obokuthi ngeke bekwazi ukwenza abangani.

Ukuze unakekele izindwangu zoboya, futhi uvimbele ukushwabana nokulimala, hlala ugeza ngamanzi abandayo ngomuthi wokuhlanza omnene. Gwema amakhemikhali anokhahlo, futhi wome phansi, kude nokushisa okuqondile noma ilanga.

Umama wangenzela ijezi elifudumele elinomubala obanzi ngenkathi sekuzongena ubusika.

Umkhulu wayelithanda ijezi lakhe lesikhumba, yingoba lalibaluleke kakhulu kuye. Wayelinikezwe ubaba wakhe, futhi wayeligqoka uma eya emcimbini.

Ubaba wayezifuyile izinkomo, izinselela ayebhekana nazo ezokuthi wayengenawo amanzi okuy'phuzisa, futhi iy'nkomo zazitshontshwa kakhulu.

Benganikeza ngezindawo zokuvakasha eziqondisiwe zepulazi. Ukuchaza ingqubo yolimi, ukushintshwa kwezitshalo, kanye nezinqumo ezisimeme. Benganikeza ngezinto ezenzekayo, njengokutshala, ukuvuna noma ukuphakela izilwane. Bengavume izivakashi ukuthi zithole umkhwiqizo omusha, uzifundise ngezinhlobonhlobo nama-flavour ahlukene.

Ukuqinisekisa ukuthi izinkukhu zami ziphephile emukhuhlaneni wezinyoni, ngingasebenzisa izinyathelo eziqinile zokuvikela izilwane. Ngihlanganise ukuhlanzwa njalo nokubulala amagciwane. Ukuvimbela ukufinyelela epulazini lami, nokuvimbela ukuthintana nezinyoni zasendle namagundwane.

Ukudla, ukudla okufrizile noma okufakwe ethinini, kunempilo njengokudla okusha, ngoba nakho kuthi kuqedwa nje kuthathwa bese kuyavalelwa emathinini noma efrijini.

Uhulumeni unganikeza abalimi amathangi or ubenzele i-borehole.

Ukushintsha emaphethini omoya ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu, kungase kuphazamise izitshalo ezithuthwa yimpomva ngokomoya. Okungase kuvimbe impumelelo yempova, futhi kube nomthelela ekukhiqizeni nasekusabalaleni kwezitshalo. Kuye ngokuthi umoya uya ngakuphi namandla.

Ukuze uvumelane nokushintsha kwezinkathi zonyaka ezikhulayo ngenxa yokushintsha kwezimo sezulu, cabanga ukushintsha ukukhetha kwakho kwezitshalo ngokuhlanganisa izinhlobo ezimelana nesimo nezisheshe zivuthwe, futhi ulungise ukujikeleza kwakho kwezitshalo ukuze kufake izitshalo zokumboza nezitshalo ezinezidingo ezahlukene zomsoco.

Ugogo wami unesipiliyoni esihle kakhulu uma kuziwa kuvolo, futhi uyakwazi ukusebenzisa izandla zakhe. Libaluleke kakhulu ngoba walithola ngenkathi kade eshada, futhi uyalithanda.

Ukuze babhekane nezinguquko ezibangelwa isimo sezulu ezinkathini ezikhulayo, abalimi bangazuza emithonjeni efana nezinhlobo zezitshalo ezikwazi ukumelana nesimo sezulu. Izindlela zokulawula amanzi nokufinyelela ezibikezelweni zesimo sezulu esifika ngesikhathi, kanye nezinhlelo zokweseka ezifana nokubekezelela isimo sezulu.